Eya, o teng mokganni wa dibese eo ke motseba ke mo tsebang. Mabapi le hore nkile ka palama bese ya hae le ngwaneso, o na palama yona se hae hantle. Re ya sekolong hona dula re lata sekolong mme hoseng a re isa sekolong. Jwalo ka ho nka bana ba sekolo, ba bangata.

Hore ba lwanela setulo ke hore e mong a tsela ya hae, e haufinyana ke yena a theohang pele mme ha batle ho dula morao rao le e mong le yena hore ha batle ho dula morao rao hobane ha a rate ntho e ke tla e jwetsa bona ke hore haba tlameha ho etsa ntho tse tse sa bontsheng hore ke batho ba baholo. Ha re le batho ba baholo re tshwanela ho itshwara ka mekgwa e kgethehileng mme re bontshe bana hore maitshwaro ke ntho e jwang. Ntho ena e ba etsang ba etsa ba bonahatsa e nkare ke motho ya senang maikarabelo kapa ke mokganni wa tekesi ya sa tsebeng melao ya ditekesi.

Eya, re qeteletse re fumane tharollo hobane mokganni wa tekesi o la nhlalosetsa hobaneng a etsa jwalo o mphile lebaka mme ka utlwisisa. Empa hodima moo, le nna ke ile ka mofa lebaka hobane ke sa batle ho lefa tjhelete e felletseng ne ke dutse ha bohloko, so ke bona ho sena bohlokwa ba hore ke patale tjhelete e felletseng haholoholo jwang ke fihlile pele ka hara tekesi, empa ka tshwanela hore ke suthele motho e mong, mo ne ke dutse teng.

Tseleng mona re na le dintho tse ngata tse etsahalang dikoloi di ya thulana, dikoloi di thula batho kapo koloi iphethola fela e le ngwe. Jwale ho bohlokwa hore ha o le motho, o tsebe hore o tlameha ho kganna di kilometer a tse kae tseleng o fokotse haholoholo o kentse batho ka hara koloi ya hao, kapa o tsamaya tseleng e sephethephethe haholo. Batho ba ya hlokahala, batho ba lemala ka lebaka la hore hangata bakganni ba tsamaya ka lebelo le leholo haholo le ho feta tekano.

APP ena ya Bolt ntho ya pele tlametse o etse ke hore o e kenye founung ya hao, o kene ho yona o tla botswa dipotso ka mabitso a hao le di le di ID number tsa hao wa di kenya mabitso a hao le moo o dulang teng. Ha o qeta ho na le moo, ba tla o botsa teng hore na o tla patala ka karata kapa o tla patala ka tjhelete e letsohong le teng moo o ya kgetha hape e tla o botsa moo o leng teng. Le moo o yang teng o tla ngola hore o ya kae ebile o ye hokae, o ya kae ha e fitlha moo ho wena hee o tla kena ka hara koloi ntho ya pele e tlametse o ko shebe ke plate number le hore mokganni ke motho a jwang o kene ha o fitlha, o patale e tla o fitlhisa moo o yang teng.

Ke bona hole bohlokwa haholo hore maqheku a ekeletswe tjhelete ya bona ya grant-a hobane hangata maqheku a sebedisa tjhelete haholo, o thole leqheku le batla ho ya toropong, empa le sa kgone le sa kgone ho sebedisa ditekesi. Ba tlameha hore ba bitse motho e mong a tlo mo lata moo a dulang teng, a mo behe moo a yang teng le mo a yang teng haebaneng o ntsa ya pele, a na nne a patale feela jwalo. Jwale tjhelete ya bona e qetela ekare e ya fela maqheku a lokela ho fuwa tjhelete e kgolo haholo le hore ba phethe mabaka a bona a hosa le nako hobane le dintho tse ngata di se di tura hona jwale.

Ke hore hangata ditekesi ha re di batla re ya di sokola, re di sokola ho tholahala. O thole moo re yang teng, re fihle ka mora nako. Re se re le lata ng hape tjhelete ya ditekesi e se ekeditswe haholo moo horeng re sa kgona le ho patala ka lebaka la hore batho ba bangata ba ya mosebetsing ka mehla le matsatsi ba theohela ba se ba sena tjhelete e felletseng ya hore batho ba beha batho ba ditekesi hangata ha ba buwe le batho hantle ho bapalami tekesi tsa bona ba ba hlekefetsa maikutlo.